Batho ba solofela gore banna ba nne ba tiile mme ba seke ba bontsha bofokodi. Seno se dira gore banna ba tshabe go batla thuso ya malwetsi a a sa foleng, ba tshaba go bonwa ba le bokoa kgotsa ba sekisiwa.

Ditogamaano tse di atlegileng ke di projeke tsa dijo tsa sekolo, di-programme tsa phepo ya bana le thuto ka phepo e e siameng. Di thusa go nonotsha kgolo ya bana le go fokotsa bolwetsi.

Dithulaganyo di akaretsa dijo tse di farologaneng tse di nang le phepo ba ka buisana le batsadi le baoki go itse dikgang tsa phepo ya ngwana. Go tshwanetse go nna le dikgetho tse di kgethegileng tsa dijo.

Dikgwetlho di akaretsa go ithutela mo gae, tlhokofalo ya ditsala le matshwenyego a boitekanelo. Ke ne ke ka dira leano la nako ka tshegetsa botsogo jwa me ka boikwetliso le go ipaakanya le ba lelapa lame.

Batho ba le bantsi ga ba kgone go kokelo ya poraefete. Malwetsi a le mantsi le botshelo jo bo thata di oketsa palo ya balwetsi. Ke akanya jalo ka ntlha ya lehuma le phetogo ya maemo a bašwa ba segompieno.

Mo tikologong ya me, ditlamelwana tsa pholo tsa bagodi ga di a lekana. Ke akanya puso e ka a ga mafelo a tlhokomelo ya bagodi, e ba fa ditshedimosetso tsa botsogo le go ba fa ditlhatlhobo tsa dinako tsotlhe.

O ka nna le kotsi ya stroke-u kgotsa bolwetsi jwa pelo. Botshelo jwa gago bo ka khutswafala kgotsa boleng jwa jone jo kwa fokotsega.

Seno se ka ntumedisa ka gore se ka thusa ngwana wa me go itse ka botshelo, boikarabelo le kgolo e e itekanetseng. Se ka mofa kitso ya go tsaya ditshwetso tse di siameng mo isagweng ya gagwe.

Ditlamorago ke go fokotsega ga boleng jwa tlhokomelo, go diega ga ditlhatlhobo. Mme re ka di thibela ka go aga dikokelelo tse di oketsegileng le go rotloetsa tlhokomelo ya botsogo jwa kwa magaeng a rona.

Nako e telele ya go ema mo dikokelong tsa setšhaba e ka ama botsogo jwa mmele le jwa tlhaloganyo ka go oketsa kgatelelo, go tlhoka thuso ya semoya le go senya go itlhatlhoba ga balwetse. Go kgotsofala ga bone go ka fokotsega e leng se se ka kgoreletsang botsogo le khumo ya bophelo.

Ke ne ke akanya gore thulaganyo ya tlhokomelo ya boitekanelo e ka thusa bana ka fa ba itse mabapi le malwetsi a sa foleng go ba thusa go iponela ba lebaneng le mathata le go ba kgothatsa go tla thuso ka pele. E ka ba thusa go fokotsa dikotsi tsa malwetsi ka go ba ruta ka phepo le boitekanelo.

Nka botsa ngaka go netefatsa gore ditlhare tsena a di amogelesegile le gore a di siame go tlhokomela boitekanelo jwa me.

Mantlwana a boithusetso a ka thusa batho ba ba nang le bogole ka go ba fa tsela e e phepa ya go itirela dilo le go nna le botsogo jo bo itekanetseng. E ba kgona go itlhaola ba nna le tshepo le go nna le boitekanelo jo bo tshepegang. Dikgoreletsi di akaretsa tlhokomelo e e sa kgontsheng go tlhoka dikamano tsa setšhaba le go tlhokomela maemo a a phepa. Go fetola melao le mekgwa go tla go tokafatsa botsogo go oketsa kgololo le go ba thusa go dira dilo ka tsela e e sa ba senyeng.

Di e tlhatlhoba, go itlhatlhoba ga semoya le ga mmele wa me, go buisana le ngaka go tseya dikgato tsa go laola bolwetsi ka tsela ya semoya le ya mmele.

Malwetse a bana jaaka mmokwane ga o fole bonolo ka ntlha ya gore a ka kgoreletsa kgolo ya ngwana. Go siame ka go tlhatlhoba ka pele go ka thusa go netefatsa gore ngwana a amogelwe ka tsela e e siameng. Tlhokomelo e e tswelelang kwa ditleliniking, go dirisiwa ditlhare tsa mmele le tsa semoya le go dira ditlhatlhobo tsa go ithuta ka ntlha ya bolwetsi go ka thusa go fokotsa dikotsi tseno tsa bolwetsi jona jwa mmokwane.

Pharologano e teng magareng ga a boferefere jwa tsa boitekanelo le selo se se siameng se se rekisiwang ka gore boferefere jwa tsa boitekanelo bo akaretsa dikokelo tse di sa tswang go bolokega mo go sa rategeng le go sa amogelegang ka thuto. Selo se se siameng se se rekisiwang ke ditirelo le dikokelo tse di tlhomamisediwang tse di nang le boleng le go amogelwa ka thuto. Bareki ba ka di farologanya ka go netefatsa gore ba kgetha ditirelo tsa boitekanelo tse di amogelesegileng tsa boleng le tse di netefatswang.

Go tlala thata mo dikokelong tsa puso go ama boleng jwa tlhokomelo ka go fokotsa nako ya go amogela balwetsi kgotsa tsamaye e sentle ya ditlhatlhobo le tirelo le go fokotsa phepafatso ya tlhokomelo ya boitekanelo. Pabalesego ya balwetsi e ka a fokotsega go diragalela go bolaile ga kgotsa go se amogelege malwetsi a a kotsi.

Dilo tse di dirang gore batho ba eme ke go tlhoka tshedimosetso, go nna le palo e ntsi ya balwetse le go sa tlholega ka nako e lekaneng go amogela ba ba tlhokomelwang. Go fokotsa bothata go tla tlhokega go oketsa palo ya baoki go dirisa thekenoloji, go siamisa dikokelelo le go abela batho ba ba tlhokomelang ba ba lekaneng ba ba lebaganeng.